Abalimi befama yeorenji ngabalimi abavuna ngamaxesha athile. Iorenji idla ngofumaneka xa kungena ubusika, naka busebuphakathi ngamaxesha athile hayi nasezitalatweni uba ifumaneke nasezitalatweni kanje ngangoku ilixesha lesivuno. Abasebenzi, ewe, ibuhlungu into yabo kodwa andiboni ikhona indlela angenza ngayo amafama mna ngoba iorenji inexesha layo.

Ngoyena mlimi wenene umlimi osebenzisa i-artificial intelligence ngoba ifama yakhe uhlele enendlela yokwenza ukwazi uba afumane izinto ezikweli xesha langoku.

Imfuyo xa sele inezilonda emlonyeni ayikwazi ukutya kakuhle, ibamba iyeka ka isitya ingca. Ezinyaweni iye iqhwalele ingahambi kakuhle.

Ukubuyiswa komhlaba yinto efanele uba kudala yenziwa ngoba abantu banikezela ngemihlaba yabo ukuba kwakhiwe iziseko ezingundoqo zikarhulumente. Urhulumente ke ngoku befanuba wenza ibuyambo kubemi baseMzantsi Afrika abathathelwa umhlaba, bafumane imali bakwazi ukuzenzela ezinye izinto abafanele ukuzenza nabazidingayo ebomini. Ngoba xa unikezele ngomhlaba kufanelekile uba kube nento ozoyifumana ukuze usapho lwakho nesizukulwana sakho esawuthi sikhule sikhombe into esayifumanayo ngonikela ngomhlaba kurhulumente.

Urhulumente kumele adibanise abalimi abasakhasayo nabasele bephumelele, abanikeze izakhono zokulima kula maxa wembalela ukuze iziqhamo zabo neento abazivelisayo zingathwaxeki yimbalela. Urhulumente kumele abababonise nendlela amanye amazwe asesebenza ngayo kuba imbalela seyiyinto yomhlaba wonke, ayiyonto yoMzantsi Afrika kuphela. Ukuze , kuze ke ngoku abantu bakwazi ukumelana nayo yonke imicelimngeni eba khona kumele urhulumente aze neendlela zokulima ezintsha ababonise.

Iifama ezincinci zinokujongana nemicelimngeni eminintsi kakhulu. Okokuqala imicelimngeni abadibana nayo kungotshintsho lwemozulu. Utshintsho lwemozulu noguquguquko luyayibeatha indlela amafama amancinci alima ngayo. Kunethe kubekho izikhukhula imke yonke izinto zomntu ebezilimile, kubalele zitshe zonke. Ngoba kaloku abanazo oomatshini bokumelana nazo zonke ezi ngxaki basalima ngokuzama ukuba bakwazi ukuthengisa eso sityalo basivunileyo. Ngoku ke yenza laa nto bangabinasivuno.

Izinambuzane ezinobungozi kakhulu xa ungumfama ziimpuku, yintuku, zizinambuzane ezibhabhayo, ziimbovane neentaka. Iimpuku zivamise utya amazambane kakhulu, nezinye ke zivamise utya izityalo zakho zisesincinci. Funeka ufumane amayeza okukhusela izityalo zakho nokubulala, nokwenza izinambuzane zingasondeli kuloo mayeza wakho, ithelemayisini nepoyizini yokubulala amaphela nezinye , namanye amayeza oye uthi uwanikwe xa ufikile uyokhalazela uba ziyatyiwa izityalo zakho.

Iziqhamo zam ndingazigcina kwiinkonkxa, ndingazigcina kwizikhenkcezisi, ndizenze zibe zi-frozen, zibe zibe zifrize ukuze zingamoshakali, ukuze abantu benze izidlo zabo zezakhamzimba. Ezinye ndizoneke ukuze zome kwaye zihlale zisemgangathweni olungileyo ukuze zingabangeli ukugula ebantwini.

Eyona nto inzima ngokulima kukulima, ngoba kufuneka niwulime umbona niphinde niwunakakele ukuze ukhule kakuhle kwaye nigade neentaka zingawutyi ukuze ufumane isivuno.

Ukutyala i-sunflower ingalelona phulo linokwazi ukwenza ingeniso eninzi ngoba izinto ezenziwa nge-sunflower ziyabiza kakhulu, umgangatho wazo uphezulu. Amafutha ahleli enyuka oku xa sithe asabi sihle isivuno se-sunflower.

Abantu abasenawo umdla wokulima sebethenga yonke into kwaye sezaphela nezaa ndawo bazilimayo abantu ukuze baphe abanye abantu abangathathi ntweni. Abantu sebephila ngokuthenga ezivenkileni zokutya.

Amazwe athi athenge isivuno eMzantsi Afrika ngamazwe afana neTshayina neMelika.

Kuyaxhomekeka ukuba isivuno sinintsi, ubungakanani ubungakanani besininzi okanye boba isivuno sibe sincinci. Xa sisininzi isivuno bayafumana ingeniso enintsi abalimi. Xa isivuno sisincinci baba nefuthe elinzima ngoba kufuneke bebhatele abasebenzi bephinde balima nakunyaka olandelayo. Babe bengenasivuno esihle ke ngoku bengenayo nengeniso, iba lifuthe elibi.

Isityalo esityiwayo endinoba nomdla wosityala mna ngumbona ngoba umbona uwusebenzisa ezintweni ezinintsi. Uyakwazi uwujika abe ngumngqusho, uyakwazi uwutya ingumbona, uyakwazi uwujika abe ngumgubo. Ngeke usokole xa uthe walima umbona.

Isityalo endinoba nomdla waso ngumbona. Umbona uthenga imbewu ubuyikhusele ngamayeza uba ubungenayo isivuno esipheleleyo. Uphinde uke uwulime, uphuma kwawo uwukhusele kwiintaka uba zingagawutyi, utsho ke ngoku ube , ube sesimeni soba ungatyiwa, emva koko uwuvune.